Abantu babengafuni abafuni ubhatala namatikiti abafuni uthini kungenxa ye-captain. I-captain yezinye izinto akalungi apha kule nto so abantu abavumelani naye.

Kubuhlungu ukuphululwa zizandla ungumdlali because akukho unoyenza awuzuphinde udlale awuzuphinde uthini. So ikamva yakho liphelile liphela tu. Ngoku loo nto leyo indivakalela kabuhlungu ngoba omnye umntu kaloku ibiyindlela atya ngayo le.

Zibalulekile kakhulu ngoba ulutsha ezinye izinto bazilibala uba azenziwa ngoku ngcono xa umntu eyifundiswa into kuse-early ayibone kwezi nkqubo ufundo kube khona i-awareness kubekho yonke into ukwazi uba umntu ayazi xa erongo, ayazi xa erayithi ngoba aba' ntwana bangoku abazazi xa erongo abazazi xa berayithi kanti ke ezi nkqubo zinceda kwiinto ezinjalo.

Mna kwiqakamba akekho endimthandiyo endimthanda endimthandayo but bonke ndikhe ndibabukele kula xa bedlala. Bayakwazi udlala bona bayakwazi udlala but uba bendingumntu mna obukela esidala ngekho mntu endimthandayo ndibabukela nje uba kuba kulayite ithivi sometimes but ndiqiniseke kulena ndiyibukeleyo but amagama andide ndiwazi. Yiyo le nto ndisithi mna ndibathanda bonke hlobo abadlala ngalo.

Yho, abaqeshi bezemidlalo ezikolweni baqesha abantwana babo nabantu basekuhlaleni babo. Uba wena ungomnye umntana abangamaziyo uhlala baye bangakuvumeli nobudlala kanjani na i-worse and worse kwezi zikolo ke zibhatala i-school fees kuba bhetere ezi zingabhatali i-school fees.

Ewe, ukhona ikhona enye intombazana ihlala apha entla kwasendlini yayithandwa ukupheka wayethanda ukwenza ukutya okumnandi. Abantu babekuthanda ukutya kwake, engakuthengisi ukutya wayekwenza aphekele abaphekele uba uye endlini yakhe akuphakele but ngoku abantu noba bamcebise intobana makavule indawo. Kodwa wayivula ke indawo yokusebenzela uba enzelwe ukutya uba kusena namhlanje indawo yakhe yokutya ihamba kakuhle uqhuba kakuhle.

yi-rugby, inemini ingasose ndiyilibale ingoku kubekho iWorld Cup yayo i-rugby leyo badlala badlala shem no-kheptin wabo wabancenda kakhulu kwizinto ezinintsi badlala. And ke iragbhi yeyona mdlalo orayithi for ubuyisa umzima behle abantu badlala irabhi bayathanda uba nemizimba emihle.

Bayakwazi ngoba basoloko babonke benza into kwiindawo eyi-one bonke abasoloko bahleli bonke, ijim badibana kunye qho, ii-practice, ii-match zabo xa bedlala. So basoloko bakunye aba bantu so kunyazelekile uba babuqinise ubuhlobo.

Esikolweni ekuhlaleni kuvulwa iindawo zodlala ezebhola ezemibhoxo kunye neqakamba. So umntu oziva efuna uwudlala irabhi which is yombhoxo nebhola okanye neyeqakamba ahambe ayobhalisa igama lakhe phaa azokwazi uyidlala and umntu akhethe le nto afuna kuyikhetha angakhethi le ikhethwe yitshomi yakhe.

Mna ndicinga uba yiRoyal AM enjalo. Qha iRoyal AM ke ngoku isandoyekiswa uba mayidlale. But mna ndicinga uba yiyo erayithi enjalo encedayo abantwana and yona yenza yonke into iyababhatalela nezinto nesikolo noba inintsi into eyenzayo but ngoku ivaliwe.

Bangaya nasejimini efore uhambe uye eprakthizini yebhola okanye kwisipothi eso usingenelayo okanye lo midlalo umdlalayo. Ungaqala apha endlini uzijimele nawe ube yi-personal trainer yakho uzijimele uzijimele uzijimele ukwazi ubana uthi usiya phayana umzimba wakho angabi ngomzimba ubugqithisileyo.

Iliziwe lethhu lingalunga uba lisebenze phantsi koSiya Kolisi bancediswe nguSiya Kolisi ngoba uSiya Kolisi kuyo yonke into ayenzayo ungumntu o-focused kanye ulutsha lwethu ukuba lusuke kwizinto ezininzi luhambe luyodlala irabhi lenze yonke into kunoba sihlale singenzii nto. So ulutsha lethu lungafunda lunintsi kubo abantu abombhoxo.